Ndlela leyi vakhegula va tshamisiwaka hi yona tindhawu ta vuhlayisi masiku man'wana yi va yi nga ri kahle hikuva vakhegula van'wani va va va nga ri na kambe naswona swi kahle hi loko vo va va kume tinese le ta kahle to va khoma kahle ku tlula loko va ri kaya loko vana va vona na va ndyangu va va karhalelile va nga ha swi koti ku va hlayisa ku ya emahlweni.

Tanihi n'wana wa kokwani Mashele a ndzi tsakela leswaku kokwana a ye vuhlayiselweni bya vakhegula ni vakhalabye hikuva le ku na tinese leti ti nga na vuongori ti nga dyondzela vuongori la a nga ta ongoriwa kahle a langutiwa a tlhela a va endhawini leyi nga safe laha a nga ta fika a hlayiseka na loko a ri na mavabyi yo karhi a tshama a langutiwile nkarhi na nkarhi ku va ku ri na vanhu lava va va ta va ka va n'wi hlayisile va n'wi endlela xin'wana na xin'wana nkarhi na nkarhi.

A nkoka wa ku va na muhlayisi loko u dyuharile hi lowo ku wa ku u ta hlayisiwa u tlhela wu ongoriwa nkarhi na nkarhi loko u ri na lexi nga ku khoma kumbe mavabyi yo karhi lama va ka ma ku khomeke na loko u la ku endleliwa xo karhi loko u nga koti ku ti endlela tinese kumbe lava va nga ta ve va ku ongola va ta ve va kota ku ku endlela hi nkarhi wolowo munhu i ta ve a kota ku ku hlayisa a tlhela a ku naka ku fika twenty four wa tiawara leswi swi endlaka ku va swi va kahle ku va na loko u .

Manana swi fanerile kokwana a ya evuhlayiselweni bya vakhegula hikuva vamalume na vamadyamalume va na vavasati va vona na vohahani na vona va tshama mimitini ya vona a va nge swi koti ku ongola kumbe ku hlayisa kokwana ku fika siku na siku va tlhela va tshama na yena so swi lavekile leswaku kokwana a ya vuongolweni bya vakhegula la a nga ta fika a ongoliwa hi tinese leti ti nga dyondzela ku hlayisa vakhegula ti ta kota no ongola mavabyi ya yena ti n'wi endlela na xin'wana na xin'wana lexi a faneleke a endleliwa xona a nga xi koteki ku ti endlela yena swi nge fani na loko a ri la kaya hikuva van'wani vona va la ku endla swilo swa vona hi nkarhi wa vona va tlhela va siya kokwana ku nga mhaka leyi nga riki kahle kambe e vakheguleni na vakhalabyeni u ta ve a kume tinese.

Vukorhokeri lebyi katsiwaka ekaya eka nhlayiso lowu simikiweke ekaya i swilo swo fana na ku hlambisa munhu lonkulu loko a ri karhi a nga swi koti ku n'wi dyisa kumbe ku n'wi hlayela papila ra yena leswaku i fanele a teka maphilisi njhani a tlhela a swekeliwa a endleliwa xin'wana na xin'wana.

Ku hambana exikarhi ka nhlayiso wa le kaya na nhlayiso wa vudyuhari wa vutshamo vuhlayisi bya le kaya byi nge fani na bya vutshamo hikuva bya le kaya munhu u va a ri ku hlayiseni ka kokwani kambe a ri na vutomi bya yena lebyi a faneleke a byi fambisa a nge swi koti ku hlayisa kokwani siku na siku a tshama na yena a vona ku ri kokwani u xota hi yini u vabya yini u nwa maphilisi ya njhani u endleriwa yini u dya yini kambe evudyuhari bya vutshamo hi laha a nga ta kuma nhlayiso kona wa kahle hikuva tinese ti nga le ti dyondzile ku ongola vatshami lava nga dyuhala hi ndlela ya ku va tshama na vona nkarhi na nkarhi va tiva xin'wani na xin'wani hi vona va va endlela xin'wani na xin'wani va nwa tiphilisi hi nkarhi va tlhela va hlambisiwa lo ku ri hi ku va hlambisiwa va endleliwa xin'wani na xin'wani va tlhela va dya hi nkarhi va nikiwa lexi faneleke va nikiwa xona hi nkarhi.

Lweyi a faneleke a vukorhokeri bya le kaya i kokwana kumbe mukhegula loyi a va ka se a kurini a nga ha koti ku ti endlela .

Vukorhokeri lebyi simiweke ekaya byi nge hakeriwi hi mfumo kambe hi va ndzindzakhombo hikuva vukorhokeri bya le kaya hi loko u ti lavela munhu lwa nga ta ongola mukhegula ekaya ku nga swi vitiwaka swa ku i speciality.

Swikili leswi vatirhi va nhlayiso wa le makaya va faneleke va va na swona hi le swo fana na ku tiva leswaku mukhegula u nwa tiphilisi ta njhani nakona mukhegula u u u tshama njhani u dya yini hi nkarhi muni u tshama u u tlela hi nkarhi muni u tshama na mani nakona a hi xilungu leswi va ngo i draft ya siku a kota ku draft-ela mukhegula siku ra yena ku ri ta famba njhani a tiva swivava swa yena nkarhi na nkarhi a tlhela a kota na ku n'wi endlela leswi a swi lavaka hi nkarhi wolowo.

U nga tiyisekisa hi ku u kuma mukorhokeri lweyi a nga kahle lweyi a nga swi dyondzela vukorhokeri byo hlayisa vakhegula na ku a va a ri na xitifiketi u tlhela u kota ku monitor-a leswi nga xilungu u n'wi languta swa ku i tirha njhani eka munhu lweyi u n'wi i n'wi rhandzaka u vona mahanyelo ya yena loko a ri karhi a tirha na munhu loyi a va ka a n'wi hlayisa nkarhi .

Vukorhokeri lebyi nga kona bya ku wisa i ku va nga yisa mukhegula kumbe mukhalabye evuwiselweni kumbe laha ku hlayisiwaka vakhegula kona evuhlayisweni laha a va nga ta tiva hlayisiwa hi vaongori lava nga dyondzela ku hlayisa vanhu lavakulu.

U nga n'wu hlawula hi ku lava ku vona xitifiketi xa yena xa ku dyondzela vuphakeri bya yena bya nhlayiso nakona u nga kota na ku n'wi interview-a la u nga ta kota ku n'wi vutisa swivutiso swo karhi ehenhleni ka ku wa wu tiva ntirho wa yena wa nhlayiso wa tlhela wa tshembeka na.

Ndzi vona onge bya le kaya a byi tluli bya vadyuhari hikuva ekaya nkarhi na nkarhi va nga ve va ri kona vanhu va ku va siyiwa kambe van'wana vanhu va va va ri ku languteni ka vutomi bya vona va nga ha langutanga vudyuhari bya munhu kumbe ku hlayisa munhu hi vuenti va fanele va yisa munhu kumbe mukhegula kumbe i mikhalabye endhawini yo antswa la ku nga na vanhu vo dyondzela ku hlayisa vakhegula na vakhalabye va tiva swivavo swa vona ku va dya yini va hlayiseka hi nkarhi mani nakona swilo swa vona swi fambisiwa njhani siku ri ze ri hela.

Ku tiyisisa leswaku mudyuhari u n'wile tiphilisi ta yena u fanele hi nkarhi wolowo loko u ri lweyi a n'wi hlayisaka u n'wi nyiketa emavokweni a nwa u ri karhi u n'wi langutisile u ta kota ku tiyisisa leswaku hi mpela u tekile mimirhi ya yena u nwile u nga n'wi niki mimirhi u tlhela u famba hikuva swa endleka munhu a nga nwi a rivala a ku i .

Swi na nkoka ngopfu ku ri loko u ri na client ku fana na leyi ya chukele ya ku yi sindzisiwa ku dya swilo swo tala swi nga na chukele swi fanelile ku endliwa lexi hi xilungu xi ngo i meal plan lexi nga ta tsariwa hansi ku tlilayente ya mina yi dya yini na yini a yi dyi yini yi ta kota ku vekeriwa nkarhi ku hi nkarhi wo karhi yi dya leswi hi nkarhi wo karhi yi dya leswi kambe yi nga dyi leswi yi nga sindzisiwa swona ku yi nga dyi yi ta kota ku hanya kahle.

Hi ndlela ya xiphurofexinali ndzi fanele loko va ndyangu va ndzi letelile ku ndzi n'wi khoma njhani mudyuhari wa mina ndzi landzelelisa hi ndlela la leyi faneleke kutani mudyuhari wa mina a ta va a khomeke kahle a tlhela na swirho swa yena swi tshama swi hlayisekile ndzi tiva xin'wana na xin'wana .

Ndzi nga tiyisisa tlilayenti ya mina leswaku yi hlayisekile la yi nga kona nakona ku ta endliwa hi matimba leswaku xiyimo xa xa xona xi hiseka xi tlhela xi khomiwa kahle nakona ku va vuongori lebyi nga ta va byinene laha a nga ta hanya kahle a nga chavi na ku fa na kun'we.

Loko ndzi titwa ndzi karhele kumbe ndzi hele matimba ndzi fanele ndzi teka masiku yo wisa laha ndzi nga ta fika ndzi humula kona kambe ndzi tiyisisa leswaku loko ndzi vuya ndzi khoma kahle vadyuhari bya va mina ndzi tlhela ndzi landzelelisa ndlela ya kahle yo va hlayisa no va ongola hi ndlela ya kahle hi xiyimo xa le henhla leswaku va ta kuma ku hlayiseka lokunene.

Loko va ku home-based care ndzi twisisa leswaku i vuongori bya vadyuhari kumbe vatsoniwa emakaya ka vona, lava langutiwaka kumbe va ongoriwa hi vaongori lava swi dyondzeleke. Va nga ha koteki ku ti endlela nchumu vatsoniwa lava kumbe vadyuhari.

Muholo lowu wa vanhu lavakulu huma eka mfumo, eka vanhu lava va sukelaka ka sixty years wa malembe. Lava va a nga ha koteki ku ti endlela nchumu kumbe ku famba va ya ntirhweni, va hanya ehenhla ni ka mali liya ya mfumo. Yi kota ku va pfuna swilaveko swa vona.

Nkoka wo ndzi kota ku ri vadyuhari lava nga tshamaka le kaya va va hlayisekile, i ku ndzi kota ku ri ndzi kuma muongori kumbe munhu loyi a tirhaka hi home-based care loyi a nga swi dyondzela a ta kota ku hlayisa vadyuhari lava nga kona laha emutini. Va tlhela va hola mali leyi yi humaka eka mfumo, leyi nga ta kota ku va xavela swilaveko swa vona. Kambe ndzi ri karhi na mina ndzi hakela vanhu lava va va vonaka, kumbe va va nakekelaka hi nkarhi wolowo.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika vanhu lava pfumalaka mali ya mudende. Hikuva loko u ri karhi u pfumala u nga ri na nchumu, u nge koti ku etlela wu dyile, u ta fa hi ndlala, u nga ri na xa ku ambala, u nga ri na xa ku endla nchumu laha endlwini. Ene naswona swi ta endla ku a mhaka ya vukungundwani, ya vuyivi byi ya ehansi hikuva munhu u ta va a ri ku yiveni, a lahlekela na le ka tindlela ta ku ti bihile, a yivela vanhu swilo, a tekela vanhu swilo kumbe a vavisa vanhu hi mhaka ya ku etlelanga dyanga. Kambe loko mfumo wu nghenelela wu wu wu wu pfuna, swi va na ndlela ya kahle na ku vanhu na vona va kota ku hanya kahle, va nga ti kombi leswaku i vanhu lava ti hluphekalaka.

Yi nga va yi nga ringanangi a mali ya social grant. Ndzi vona yi nga ringanangi, kambe mfumo wa swi kota ku zama hi tindlela hinkwato leswaku n'wana un'wana na un'wana a kota ku ri na yena a etlela a dyile xo karhi. Nakona lava va dyuhaleke vanhu lavakulu na vatsoniwa va kuma mali yo na vona va kota ku tihanyisa. Swi ta va swi nga fani na ku va na nchumu ku nga ri na nchumu.

Titliliniki ta masiku lawa ta le matikoxikaya a ta ha phakeli vukorhokeri bya kahle lebyinene, hikuva vo tala onge va dyondzele ku va tinese kambe va dyondzile hi timhaka ta ku vula ku ya entirhweni va hola mali ku nga ri swilo leswi vona va swi rhandzaka. Hikuva masiku lawa a va ha tirheli ku hlayisa kumbe ku korhokela vanhu kahle, va va ongola kahle, va tirhela ku chayisa. Swi ngo munhu va n'wi nyika leswi va vonaka xi ri kona nkarhi wolowo, va nga muongoli hi ku hetiseka.

Mfumo wu nga tshama wu ya le ku nga na vukorhokeri lava tirhaka kona, wu kambela leswaku vukorhokeri va tirha kahle na. Wu kambela leswaku tinese loko ti ri karhi ti ongola vanhu va ongola kahle, hi tlhela hi endla na ti-survey ta vaongori leswaku va swi kotile ku pfuneka kumbe va swi kumile ku pfuneka na hi nkarhi wolowo. Va ta kota ku ri na vona va le makaya ka matikoxikaya va fikela vukorhokeri lebyinene.

Nkoka wa ti-mobile clinic hi lowukulu hikuva vanhu lava tshamaka ekule na titliliniki va kota ku ya tlhavela vana va vona, na lava nga na ti-high blood, vadyuhari kumbe vanhu lavakulu va swi kota ku ya va fika va kuma ku pfuneka. Na loko munhu a ri karhi a vabya hi xinkarhana xolexo ma swi kota ku n'wi tsutsumisela va ya n'wi kambela va nga si n'wi yisa eka titliliniki letikulu. Ti-mobile tliliniki ti na matimba ene ti ta pfuna ngopfu hikuva lava pfumalaka va swi kota ku kuma ku pfuneka hi nkarhi wolowo.

Swi na nkoka ngopfu leswaku na vanhu va matikoxikaya va va na titliliniki ekusuhi, hikuva vuvabyi a byi viki leswaku munhu u ta vabya rini. Nakona loko titliliniki ti ri ekule vanhu a va koti ku fikelela etitliliniki va vabya va ze va endlwini. Swi na nkoka kutani titliliniki ti va kona vana va ta kota ku tlhaveriwa, vatswari na vona va kota ku kamberiwa, lava vabyaka va kamberiwa, vadyuhari na vatsoniwa na vona va kota ku kamberiwa. Vanhu va ta kota ku kuma rihanyo na ti-service na health service ya kahle.

Ku ponisa vutomi bya makwerhu wa mina ndzi nga kombela movha ka lava nga na timovha loko ti ri kona emugangeni, yi n'wi tsutsumisela etliliniki kumbe exibedhlele hikuva ambulense yi ta va yi ri ku hlweleni ka nkarhi wolowo.

Ndzi vona onge ti-emergency services tin'wani ti hlwerisa hi ku va swi na ku ku nga tiveki ku movha ya emergency service yi va yi ri kwini nkarhi wolowo, na mpfhuka wa laha ku nga humelela nghozi wu kwini, na laha movha yi va ka yi ri kona. Na loko yo va yi tsutsuma kambe yi ta fika hi nkarhi wa ku se u hundzeriwile hikuva yi va yi ri ku sukeleni ka kule. Nakona loko u kuma leswaku u nga fona u ku u kombela emergency service u kuma leswaku ti-emergency services ti le ku tirheni nkarhi wolowo, ti fanele ti-attend-a lava ti nga na vona ka nkarhi wolowo.

Tindlela leti va nga ti tirhisaka ku hlohlotelo vanhu ku amukela na ku landzela treatment ya mavabyi ya HIV na AIDS, i ku endla vutivi. Kumbe va nga endla swo fana na ku ku hlengeletiwa vanhu va tivisiwa hi HIV and AIDS, loko u ri karhi u teka tiphilisi, ku hanya ka kona, na loko u ri karhi u nga teki tiphilisi, na switandzhaku swo nga teki treatment ya HIV and AIDS. Vaongori va fambela vanhu emimitini va va tivisa hi vuvabyi lebyi na leswaku va nga chavi, mavabyi lawa a hi mavabyi lama dlayaka kambe loko wo teka treatment u nga hanya kahle.

E-e a swi lulamanga hikuva vabyi va fanele va kuma ku seketeriwa nkarhi na nkarhi va tlhela va khomeka kahle. Va tlhela va endleriwa xin'wana na xin'wana hi nkarhi ku ya hi nkarhi lowu va va ka vona vaongori va nghene hi wona entirhweni, va kuma ku pfuneka hi vuenti. Loko swi nga ri tano, swi nge vi swi lulamile kutani va kayivela eka tindhawu ta vona ta vutshunguri.

Swibedhlele kumbe titliliniki tin'wana na tin'wana va fanele va va na switulu laha vanhu va nga ta fola layeni va ri karhi va tshame hansi, va rindzela ku pfuniwa. Leswaku loko ku ri na lava va vabyaka ngopfu va nga khomeki ngopfu va tlhela va wa hi ku karhala, va ri karhi va karhateka na hi mavabyi.

Mfumo wu fanele wu va na vaongori lavo ringana, vo talanyana hi nhlayo wa ta kota ku pfuniwa. Va nga qachi kumbe va nga teki vaongori va lava ntsongo kumbe two, kumbe three ya vona, va ku va ta ongola swibedhlele hinkwaxo. Kambe va fanele va va va hlayile va ta kota ku hatlisa va pfuniwa vavabyi.

Lexi xi endlaka swibedhlele swa mfumo swi tala ku tlula swibedhlele leswi swi nga ri ki swa mfumo i ku, vanhu vo tala va va va nga ri na mali yo hakela eka tiphurayivhete hospital kumbe eka ya tiphurayivhete tliliniki. Va tivaka leswaku loko vo ya ka mfumo va ta kota ku pfuneka hi nkarhi wolowo va va nga riki na mali yo va ya eka madokodela lava va nga ta va tshungula hi mali.

Lexi xi endlaka ku tiphurayivhete healthcare ti durha ku tlula ti-public healthcare, i ku ka ti-private healthcare vuongori bya vona byi le henhla nakona va tirhisa vuongori bya le xiyin'weni xa le henhla. Na tiphilisi leti va ti nyikaka na service ya kona ya vonakala leswaku a hi public healthcare kambe i private healthcare. U kuma vuongori byo tlula vuongori bya public healthcare laha u kumaka swilo swa mahala. Impela loko u ri na mali u hakela hi laha u nga ta kuma vuongori bya ku tikomba leswaku u humese mali, a hi bya mahala.

Vubihi bya ku ya eswibedhlele swa mfumo i ku loko tiphilisi ti va ti herile hi nkarhi wolowo u nge koti ku pfuneka kumbe ku nyikiwa a tiphilisi, kambe va ku nyika leswi swi nga kona. Naswona swibedhlele swa mfumo hi lexinene hikuva wa ongoriwa hambi u ri karhi u nga na mali, nkarhi wun'wana na wun'wana lowu wena u ti twaka wu nga ri kahle emirini.